Ee, nga ṅwaha wa twenty twenty ho ḓovha na miḓalo kha kusi kwa hashu zwe zwa ḓo sia milambo yo ḓala, zwa dovha hafhu zwa sia dzi bada dzo kwashekana, u ḓala ha milambo zwo ḓo ita uri vhana vha sa ye tshikoloni lwa vhege mbili, zwa dovha hafhu zwa ita uri vhaṅwe vhathu vha kumbiwe nga maḓi, vhaṅwe vha ri sia, vhaṅwe vha ya vhuongeloni vha thusiwa. Miḓalo iyo yo ita tshinyalelo khulu, ho vha na zwifhaṱo zwinzhi zwo kwashekanaho zwo kumbiwa nga maḓi, ha vha na miri minzhi yo waho.

Ndi ḓivha uri ndi inwe ya ndila ya u ḓi tsireledza kha malwadze ane a ḓa nga murahu vha na vhudzekani vhu songo tsireledzeaho.

Nṋe ndi vhona zwi si na vhungoho zwa uri muthu u ya ṱanzwiwa mashudu mavhi, nahone a thi tendi khazwo.

Ndi nga mu tsivhudza uri tsha khwine ndi u shumisa vhuteamiṱa ho tsireledzeaho u fhirisa ha shishi vhunga shishi vhu tshi, a tshi nga hangwa u vhu shumisa sa izwi vhu tshi shumisiwa tshifhinga tshoṱhe, zwine zwa nga mu sia a kha khombo ya u nga wana malwadze.

Hai, kha kusi kwa hashu a hu ḓi kiliniki dza mobile fhedzi kusini kwa hashu, huna kiḽiniki ine arali muthu o ya u ṱoliwa, vha ya mu ṱuṱuwedza uri a ṱole kana a ite ndingo dza HIV.

Zwikolo zwinga shela mulenzhe nga u ṱavha miroho na mitshelo dzingadeni dzavho zwine vha ḓo zwi ṋekedza vhagudiswa vha vho, ndi vhona zwi zwa ndeme uri matshudeni vha ḽe zwiḽiwa zwa mutakalo vhunga zwi tshi vha thusa kha u uri vha vhe na mitakalo ya vhuḓi, zwi dovha hafhu zwa ita uri maluvhi avho a ṱuṱulea, zwine zwa ḓo ita uri musi vha tshi funziwa kana u gudisiwa nga vhagudi vha vho vha kone u pfhesesa khwine.

B yo imela tuberculosis.

He tsha ita uri vhathu vhanzhi vhane vha wanulusa uri vha na tshitzhili tsha HIV vha ḓi haṱule matshilo avho ndi tsha uri vhunzhi havho vha vha vha khou shavha u fariwa nga nḓila iṅwevho musi vhathu vha tshi zwi wanulusa uri vha khou tshila nga, na tshitzhili itshi, vhunzhi havho vha vhona u nga u tshila na tshitzhili itshi zwi to amba fhedzi uri vhutshilo havho ho fhela, a hu tshena zwine vha nga ita, tsho salaho khavho ndi u lufu.

Ndeme ya u vhona tsumbadzwadze dzi songo doweleyaho muvhilini wa ya kha dokotela ndi dza uri, uya kha dokotela hu tshe na tshifhinga, a kone u ṱoḓulusa arali u tshi nga vha wo kavhiwa nga dwadze, zwine zwa ḓo ita uri u wane mishonga hu tshe na tshifhinga, u kone u alafha dwadze iḽo zwi sa thu hulela.

Ndeme ya u dzulela u ṱola mutakalo wau ndi ya uri u a kona u wana madwadze ane wa ngavha, a ngavha o u kavha hu tshe na tshifhinga, zwine zwa nga ita uri uye ha dokotela u wane dzilafho, zwine zwa nga thusa u phulusa vhutshilo ha u kha malwadze ane a nga vha a kho.

Ee, ndi nga mu ṱuṱuwedza, sa izwi zwi tshi ḓo vha zwi khou vhulunga mutakalo wawe, zwi tshi ḓo vha mu tsireledza kha malwadze o fhambananaho, na u ita uri a kone u tshila vhutshilo ha vhuḓi, a na mutakalo wavhuḓi.

Ee, ndi vhona unga vhathu vha no khou tshila na vhuholefhali vha ṋewa tshikhala tshi no fana na tsha nnyi na nnyi, vha dovha hafhu vha ṱuṱuwedziwa uri vha ambe uri vha khou tshila na vhuholefhali vhufhio hu itela uri hu vhe na nzudzanyo dzine dza ḓo itwa musi vha tshi wana mushumo uri vha kone u shuma zwavhuḓi vha sina mutsiko.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri muthu a dzulele u ita ndingo dza malofha vhunga ndingo dza malofha dzi tshi nga mu thusa u vhona arali a tshi ngavha o kavhiwa nga zwitzhili kana malwadze o fhambananaho, hu itela uri a kone u ya kha dokotela u kono u yo wana thuso uri a lwe na malwadze aneyo.

Ndavhelelo dzine tshitshavha tsha vha na dzo kha vhana ndi tsha uri, musi vhana vha tshi aluwa vha fanela u ṱhogomela vhaaluwa, zwi sa sedzi uri vhone vhaṋe vha ḓipfa hani nga unga ṱhogomelwa vhaaluwa, tshitshavha tshi dovha hafhu tsha lavhelela uri vha fanela u litsha zwine vha vha vha tshi khou ita, kutshilele kune vha vha vha khou tshila kone, vha vhuye mahayani vha ḓe vha ṱhogomele vhaaluwa.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri musi muthu a tshi khou bva u ita ndingo dza HIV a wane thuso ya muhumbulo nga kha vhaṅwe vhathu uri vha kone u mu ṱuṱuwedza uri na musi a nga wana a na tshitzhili itshi hu vha hu si vhufhelo ha shango, vha mu ṱuṱuwedze uri naho a nga wana a na tshitzhili itshi tsha khwine ndi uri a nwe mushonga, a tshile vhutshilo vhulapfhu, a lalame, vhunga u ḓi wana u na tshitzhili itshi zwi sa ambi uri vhutshilo hau ho fhela, vha fanela u dovha hafhu vha mu ṱuṱuwedza uri u wana, u ḓi wana hu na tshitzhili itshi a zwi ambi uri vhaṅwe vhathu vha ḓo u dzhia nga nḓila iṅwevho, vha ḓi sendedza kule na iwe.

Nṋe ndi vhona miduba ine ya folwa i songo fanela, ndi vhona unga muvhuso u fanela u engedzedza zwibadela, kana u engedzedza vhathu vhane vha ḓo thusa zwibadela zwo fhambananaho ngauri vhunzhi ha vhalwadze vha a lovha nga mulandu wa u ima midubani milapfhu ngeno tshiimo tshavho tshi kha shishi.

HIV yo imela human immuno deficiency virus ngeno, AIDS yo imela acquired immuno deficiency syndrome. HIV a i tou vhesa khombo u fana na AIDS vhunga i tshi nga, u tshi nga ṋewa mishonga wa tshila lwa tshifhinga tshilapfu, ngeno AIDS masole a muvhili avha o no, asi tshena maanḓa, zwine zwa ita uri naho u tshi khou nwa philisi kana mishonga, zwi nga ita uri uvhe u kha khombo ya u nga zwi siya vhunga masole a muvhili a tshi vha ono neta tshoṱhe.

Ndi a uri zwi a vhanga malwadze angaho cancer ya muhumbulo.

Uri naho u tshi khou shumisa vhuteamuṱa u nga wana, u nga ḓi wana wo ḓihwala, kana wa ḓi wana u tshi khou lwala malwadze o fhambananaho, vhuteamuṱa vhu to tsireledza kha zwo .

Vhathu vhane vha tshila na albinism vhunzhi havho vha ṱoḓa mishonga ine vha nga i shumisa kha lukanda lwavho vhunga lukanda lwavho lu tshi swa nga ḓuvha. Vhunzhi havho vha ṱoḓa na mangilasi a maṱo, masheleni a magavhelo a mindende a nga vha thusa kha uri vha kone u wana zwithu zwe zwo zwine vha zwi ṱoḓa vhunga vhathu vhanzhi vhane vha vha Afurika Tshipembe vha sa tu vha na mishumo ya vhuḓi, magavhelo aya a nga vha thusa uri vha kone u wana ṱhoḓea dzavho u itela uri matshilo avho a kone u vha a vhuḓi.

Ndi ḓivha nga cancer ya damu, ine kanzhi ya vhesa hone kha vhafumakadzi, nda ḓivha nga cancer ya lukanda, ha vha na cancer ya mafhafhu, havha na cancer ya muhumbulo, havha na cancer ya marambo.

Tsumbadwadze dza vhulwadze ha swigiri ndi u zwimba ha milenzhe, u dzulela u vha na nḓala. Ndi nga tsivhudza muthu uri a ye vhuongeloni musi tsumbadzwadze dzawe dzi tshi katela u vhonela zwithu kule, khathihi na u vha na zwilonda zwine zwi a lenga u fhola.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona huna phambano ya u fara vhalwadze vhukati ha maongelo muvhuso na a private, maongelo a private a fara vhalwadze vhao nga ṱhonifho, nahone nga nḓila ya vhuḓi, ngeno kha maongelo a muvhuso vhalwadze vha tshi fariwa nga nḓila i si ya vhuḓi, na u ṱhonifhiwa vhasa ṱhonifhiwi vhunga vhunzhi havho vha sina masheleni.

Tshifhinga tsha kale ho vha hu tshi shumiswa mishonga ya tshirema sa vhuteamiṱa.

Hune nda dzula khaho ndi vhona mutakalo wa vhanna usathu dzhieliwa nṱha, ndi dovha hafhu nda vhona na zwa uri na vhanna navho a vha ambi nga mutakalo wavho, vha tou lindela uri hu vhe na vhathu vhane vha ḓo amba nga ha mutakalo wavho, ngeno vhone vhaṋe hu sina zwine vha ita uri mutakalo wavho u ambeswe ngawo uri huvhe na vhathu vhane vha vha thusa nga kha mutakalo wavho, ndi vhona u nga uri mutakalo wa vhanna dzhieliwe nṱha, vhone vhaṋe vha fanela u dzula fhasi nga tshavho vha amba nga mutakalo wavho.

No nga muthu wonoyo u vha kho ḓivhea kha khombo ya u nga wana malwadze o fhambananaho ane anga ita uri mutakalo wawe u sale u si tsha vha wa vhudi na luthihi.

Muthu ane a khou lwa na vhulwadze ha TB, u fanela u ḽa zwiḽiwa zwire na pfhushi, zwiḽiwa zwi no nga miroho na mitshelo, u fanela u dovha a ḽesa zwiḽiwa zwine zwa vha na protein u itela u khwaṱhisa masole a muvhili wawe uri a kone u lwa na dwadze iḽi ḽa TB.

Ndi vhona unga vhabebi vha nga ṱuṱuwedza vhana vha vho kha sia ḽa u guda nga u vha humbudza u ṅwala tshunwahaya musi vha tshi vhuya hayani, vha fanela u dovha vha humbela u ṱoḓulususa dzibugu dza vhana vha vho uri vha khou phefoma nga nḓila ḓe, vha fanela u dovha vha thusa vhana vha vho kha tshuṅwahaya dzine vha vha vho vhuya kha nadzo, vha fanela u dovha vha ya zwikoloni u ya u ṱoḓulusa uri vhana vha vho vha khou tou tshimbilisa hani kha sia ḽa ngudo dzavho.

Ee, ndi vhona unga muvhuso u khou lwa nga nḓila dzoṱhe u fhelisa maitele a uvha na vharengi vha songo tendelwaho, ngauri musi muvhuso u tshi wana muthu ane a vha a khou lafha vhathu ngeno a sina tshendelo u a mufarwa muthu onoyo, muvhuso u dovha hafhu wa vha na fhethu hune wa nwala vhathu, vhaongi vhane vho tendelwa hu u itela uri vhalwadze vha kone u ya u vhona arali muongi ane a khou vha o nga o tendelwa uri a onge vhathu.

Ee, ndi vhona unga kha vhupo ha hashu vhathu vhanzhi a vha na nḓivho ya uri zwi shuma nga nḓila ḓe, vha dovha hafhu vha sa ḓivhe uri ndeme ya uvhu shumisa ndi ifhio.

Ndi nga ṋea vhaswa ngeletshedzo ya uri vhuteamiṱa ho ḓa u vha tsireledza, ho ḓa u vha tsireledza kha malwadze tshifu ane avha hone, ya dovha ya ḓa u vha tsireledza kha uri vha songo ḓihwala musi vha songo ḓi imisela.

Khonani na vhamuṱa vha nga tikedza munna ane havha na mutsiko wa muhumbulo nga u mu ṱuṱuwedza uri a ye u vhona dokotela wa zwa muhumbulo uri a kone u mu thusa na u mufha nyeletshedzo uri anga kona hani u lwa na mutsiko wa muhumbulo.

Khaedu dzine ambuḽentse dza ṱangana nadzo musi dzi tshiya kha kusi kune a huna bada dza fomala, ndi dza uri vhunzhi ha dzi bada dzi vha dzo tshinyala nga mitsho i si ya vhuḓi i ngaho dzi mvula, miḓalo, zwine zwa ita uri vha lenge u swikelela mulwadze sa izwi vha tshi ḓo fanela u tshimbila nga u ongolowa hu itela uri goloi iyo i tshimbile zwavhuḓi vhunga bada yo vhaisala.

U ḓura ha zwi endedzi zwi ita uri vha holefhali vha sa tu kona u wana dzilafho nga nḓila ya vhuḓi vhunga vhunzhi ha vha holefhali vha sa tou vha na mishumo ine ya holela, sa izwi mishumo minzhi vha tshi vha khethulula nga uri vhavha vha holefhali, zwine zwa ita uri vha sa tu kona u swikelela dzilafho zwavhuḓi sa izwi vhu endedzi kana zwi endedzi zwitshi vha zwi kho ḓura zwine zwa ita uri vha sa tu kona u swikelela zwavhuḓi uya sibadela uyo ṱoliwa khathihi na u wana dzilafho.

Ee zwi shumiswa zwingaho Whatsapp kana dzi live phini zwi nga shumiswa u thusa dzi ambuḽentse u wana vhathu nga u ṱavhanya, izwo zwi nga ita uri matshilo a vhathu vhanzhi a sa lozwee sa izwi ambuḽentse itshi ḓo ṱavhanya ya swika musi mulwadze a sathu to fhela maanḓa.

Kiḽiniki dzapo dzi nga ita ndi zwa uri, dzi nga ita uri hu vhe na ḓuvha ḽine vha vhidza vhathu vho fhambananaho hu itela uri vha kone u vha ṱalutshedza nga mutakalo wa vhanna, wa dovha hafhu wa vhudza vhanna uri vha nga wana gai thuso kharali vha tshi khou ṱoḓa thuso nga kha mutakalo wavho.

Zwi kimu zwa u ṋea zwi ḽiwa zwi koloni zwi ita zwi tikedza vhabebi na vha thogomeli vha vhana nga hunga vha ṋetshedza zwi ḽiwa sa izwi vhabebi vhanzhi na vha thogomeli vhanzhi vha vhana vha sa shumi vhu nga Afrika Tshipembe ḽi na ṱhahelelo ya mushumo, zwine zwa ita uri vhabebi na vha thogomeli vha vhana vha sa tou vha na mutsiko muhulusa zwi tshi ḓa kha zwiḽiwa zwine vha ḓo ḽa na vhana vhavho.

Ndi vhona unga arali ambuḽentse i sa kho kona u swika tsini fhethu uri muthu a khou ṱoḓa thuso avha hone zwine zwa nga itea ndi zwa uri, vhathu vha muṱa hono honoyo vha nga to thusa uyo muthu nga u mu hwala ṱhaṅwe nga goloyi kana nga girivhani vha mu swikisa tsini hune ambuḽentse ya ḓo kona u swika hone uri uyo muthu a yo wana a kone u wana dzilafho.

Khaedu khulwanesa dzo vha hone lifhasini dzo vhangwaho nga COVID-19, ndi khaedu dza u xelelwa nga mishumo ha vhathu sa izwi khamphani nnzhi dzo wa nga mulandu wa COVID-19 zwezwa sia vhathu vhanzhi vha satsha shuma, zwa dovha hafhu zwa sia vhathu vhanzhi vha satsha kona u ṱhogomela miṱa yavho sa izwi vha si tshena mishumo.

Sa izwi ndi tshi bva kha tshikolo tshiṱuku khaedu khulwanesa ine tshikolo tshanga tsha tangana nayo musi zwi tshi ḓa kha u ṱhogomela ngade ya miroho, ndi ya uri vha na masheleni ane vha nga shumisa u itela u badela vhashumi vhane vha nga vha vha kho ṱhogomela zwithu ngadeni.

Ndi ngauri vhanna vhanzhi ndi vhathu vhane vha ḓi dzhia, ndi vhathu vhane naho vha tshi khou balelwa a vha tu tenda zwavhuḓi uri vha khou balelwa, zwine zwa ita uri musi vha tshi khou ṱangana na vhulwadze vha sa thu tenda u amba zwavhuḓi, vha sala vha tshi khou konḓelela vhulwadze honovho nga nṱhani ha uri vha ye kiḽiniki vha ye vha wane thuso.

Vhulwadze vhu sa fholi ho ḓoweleaho wanalaho kha vhanna ndi vhulwadze ha hiv aids, zwine zwa nga itiwa u ita uri hu thivhelwe vhulwadze hovho ndi ha u uri u songo ḓi wana u tshi kho ṱhavhiwa nga dzhekiseni nthihi ye ya shumiswa u ṱhavha muthu we avha a tshi kho lwala vhulwadze uvho.

Hai a thithu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho u vhona mutambo wonowo.

Ndi zwa ndeme u shumisa nyambo nnzhi, na dzi puḽatifomo kha mafulo a u ḓivhadza hu itela uri ri kone u swikelela vhathu vhanzhi, vhathu vhanzhi vha nyambo dzo fhambananaho uri ri kone u vha swikelela, uri navho vha kone u ḓivha nga zwezwo zwine zwa kho ḓivhadziwa.

Ane vhaholefhali vha a wana a khwinisa matshilo avho nga kha u kha u vha a kona u vha rengela zwiḽiwa, zwiambaro, zwithu zwa u ṱamba, sa izwi vhaholefhali vhanzhi u tshi nga wana uri vhuholefhali havho a vhu vha tendele uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou shuma.

Ee nṋe ndi vhona vhana vha na tswikelelo yo edanaho kha tshumelo ya rehab, sa izwi dzi rehab nzhi dzi sa khethulula ndi tshi ṱanganedza muthu muṅwe na muṅwe wa mbeu iṅwe na iṅwe.

Mushumo we vha nyanḓadzamafhungo vha u ita nga tshifhinga tsha COVID-19, ndi zwauri vho ḓivhadza vhathu uri COVID-19 yo kavha Afrika Tshipembe, a dovha hafhu ya ḓivhadza vhathu maga ane vha tea u a tevhedza u itela uri vha sa ḓi wane vho kavhiwa nga dwadze iḽi.

Zwine zwa ita uri ambuḽentse dzi ṱavhanya u fhindula kha vhupo ha ḓoroboni ndi zwa uri, vhupo ha ḓoroboni vhuna tshumelo ya vhuḓi vhu dovha hafhu havha na dzi bada dza vhudi, vhupo ha hu na dzi bada dzine ambuḽentse nnzhi a dzi koni u tshimbila nga khadzo, vhupo ha ḓoroboni hu ita uri ambuḽentse i tshimbile zwo leluwa nahone i ṱavhanye i swike hune ya khou ya hone.

Ee ndo no vhuya nda wana ambuḽentse dzi tshi khou lenga u swika hune dza khoya hone nga nṱhani ha u sa wana hune dza khoya hone vhupo ha mahayani a vhu to huvha na dzi aḓirese dza vhuḓi, vhu dovha hafhu ha savhe na bada dza vhudi, bada dza hone dzi dovha hafhu dza savhe na madzina, zwine zwa ita uri u xela zwivhe zwo leluwa zwine zwa ita uri ambuḽentse nnzhi dzi di wane dzi tshi kho xela hune dza kho fanela uya hone.

Zwine kiḽiniki dzapo dza nga ita zwone ndi zwa uri dzi fhaṱe fhethu hune vhathu vha sa vhoni vha nga kona u tshimbila zwavhuḓi na musi vha sa khou wana muthu ane anga vha thusa.

Tshikimu tsha u ṋea zwiḽiwa tsha hashu zwine tsha shuma zwone ndi zwa uri tshi ṋekedza zwiḽiwa kha vhana vhane vha shaya vhukuma, zwiḽiwa zwine vhana avho vha nekedzwa kanzhi ndi zwiḽiwa zwine zwa sala musi thimu ya tshikolo yo no fhela, zwiḽiwa zwine zwa sala musi thimu ya tshikolo yo fhela zwiḽiwa izwo zwi a kovhekanyiwa vhana vhoṱhe vhane havha na vhushayi miṱani ya havho.

Guda nga mishonga ya COVID-19 ndi zwa uri, mishonga iyo ita uri musi wa nga kavhiwa nga dwadze iḽo, ḽi sa touvhesa na maanḓa naho ḽa u kavha dwadze i ḽo ḽi nga si kone u wana ḽo vhulaya sa izwi mishonga iyo ḽi tshi i kula dwadze iḽo maanḓa.

Zwine nda zwi ḓivha zwine zwavha na vhushaya nungo kha sisteme ya ṱhogomelo ya mutakalo wa tshitshavha Afrika Tshipembe ndi zwa uri, kiliniki nnzhi dza Afurika Tshipembe dzine dza shumiswa nga nnyi na nnyi vhunzhi hadzo a dzi tou vha na vhashumi hone vho linganaho lune u wana vhathu vho ḓalesa u fhira vhashumi, zwine zwa ita uri vhathu vha dzule tshifhinga tshilapfu vha sathu vha sa khou wana thuso sa izwi vho ḓalesa u fhira vhane vha khou fanela u vha thusa.

Nṋe ndi vhona unga musi zwibadela zwi fhasi ha mutsiko ndi vhona unga vhalwadze vha ṱhogomelwa nga u ṱavhanya ngauri sibadela itsho tshi vha tshi kha mutsiko lune zwa ita uri tshi sa tou ṱhogomela vhathu nga nḓila ya vhuronwane fhedzi tshi to vha ṱhogomela nga u ṱavhanya nga nṱhani ha mutsiko une tshibadela tshenetsho tsho vhewa fhasi hawo.

Vhuponi ha hashu ndi vhona zwo leluwa vhukuma sa izwi vhathu vha tshi kona u ya kiḽiniki vha dzhia dzilafho ḽavho hu sina na tshithu tshine tsha kho vha khakhisa.

Zwine vhathu vha Mankweng vha fanela u ita zwone ndi zwa uri vha fanela u u humbela manese uri a ambe na vhathu vho no ḓisa mushonga uri vha dise mishonga vhone ho nga u ṱavhanya fhedzi arali mushonga wonoyo u si khou ḓa nga u ṱavhanya tsha khwine ndi uri vhadzulapo vha Mankweng vha gwalabe hu u itela uri muvhuso u ṱavhanye u pfhe ṱhoḓea dzavho.

Musi kiḽiniki ya shango ḽiṱuku yo vala thaidzo khulwane kha vhathu vhane vha dzula henefho ndi ya uri vhunzhi havho vha nga si tsha kona u wana dzilafho sa izwi vha si tshena fhethu hune vha ḓo yaho hone for u ṱoliwa mitakalo yavho zwine zwa ḓo ita uri vhanzhi u wane malwadze a tshi khou ṋamelela lune vhunzhi havho vha ḓo sala vha tshi khou ri sia.

Zwine zwa do itea musi kiḽiniki ya vhupo ya mahayani yo fhelelwa nga mishonga ya ndeme ndi zwa uri vhunzhi ha vhalwadze vha nga ri sia sa izwi mishonga iyo i tshi vha i ya ndeme khavho.

Zwine vha nga thoma ngazwo ndi u ṱola mutakalo wa vhakegulu na vhakalaha vhunga vhunzhi ha vhakegulu na vhakalaha vhono ḓivha vha maḓuvha zwine zwa ita uri mutakalo wavho kanzhi u sa tshavha wavhuḓi.

Tsha ndeme tshine mbekanyamushumo ya mutakalo ya tea u thoma khatsho ndi tsha u ṱhogomela mutakalo wa vhakegulu na vhakalaha vhunga vhunzhi havho mutakalo wavho u si tshavha wavhuḓi nga nṱhani ha miṅwaha yavho.

Zwine nda nga muvhudza ndi zwa uri a dzulele u ya vhuongeloni u ṱoḓulususa nga ha mutakalo wawe a dovhe hafhu a ḽe zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwi no nga mitshelo na miroho a dovhe hafhu a kone u ḓi wana a tshi khou ita dzi nyonyoloso dzo fhambananaho dzi ngavha nga mitambo kana hu tou vha u vuwa u tshi gidima matsheloni maṅwe na maṅwe.

Ndi zwauri kanzhi u ḓo wana a si na muthu ane a nga muṱhogomela sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi vha vha tshi khou shuma wa dovha wa wana hu si na muthu ane a nga mu isa kiḽiniki zwine zwa ita uri u muṱhogomela zwivhe zwithu zwi konḓaho.

I nga katela uri ndi ḓe ndi tshi vhudza vhathu vho lindelaho hanevho vhathu vho huvhalaho uri hu khou bvelela mini nga murahu ha mithethe ya fumi hu itela uri vhathu vhane vho vha sa tou vha na u tshuwesa musi vho lindela muthu honoyo ane a ngavha o huvhala.

Vha fanela u thoma vha dzula fhasi vha ṅwala zwoṱhe zwine vha nga ita u itela u khwiṋisa tshumelo idzo vha fanela u dovha hafhu vha ya vha amba na mulanguli wa sibadela uri a kone u vha thusa hu itela uri tshumelo ya mutakalo ivhe yo khwiṋifhadzeaho.

Tshine nda nga tshi vhea phanḓa ndi tsha uri ndi dzule ndi na puḽane ya uri arali muḓagasi wa nga ṱuwa zwine nda nga ita ndi zwifhio.

Ndi nga mu livhuwa nga u to ita vhutambo vhuṱuku vhune nda ḓo ramba vhathu vha vhupo hu itela uri ri mu livhuwe ri vhanzhi khathihi na u ṱhavha tshifuwo hu itela u sumbedza dzi ndivhuwo dzine ndavha nadzo.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea ndi ya uri hu fanela u vha hu na vhathu vhaṅwe nga thungo hu itela uri arali havha na zwine zwa bvelela zwa shishi kha muthu ane a khou ḓo ita tshumelo dzedzo dza shishi.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a kho ḓo shuma kha kiḽiniki ya shango ḽahashu ndi a uri u fanela u vha na mbilu ya u konḓelela sa izwi vhathu vha vhanzhi ngeno kiḽiniki i nthihi fhedzi ine vha fanela u shumisa yone a dovha hafhu nda mu ṋea ngeletshedzo ya uri a shume nga lufuno hu itela uri mushumo wawe u sa mu lemele a dovhe hafhu a fare vhathu nga nḓila yavhuḓi.

Ndi nga mu vhudza uri u fanela u vha na zwine a ita nga u shotha ha mishonga hune ya vha hone kha kiḽiniki yeneyo sa izwi u shotha ha mishonga zwenezwo zwi tshi khou sia vhathu vhanzhi vha tshi khou ri sia.

Ndi vhona unga tsha khwiṋe ndi u wana goloi ya isa muthu wo no sibadela sa izwi kanzhi ambuḽentse i tshi lenga u ḓa zwine zwa nga sia yo no ḓa ho no vha kale lune a nga wana muthu wonoyo a tshi vho ri sia.

Zwine zwa itea ndi zwa uri vhaṅwe vha vhalwadze u wana vha si khou wana thuso sa izwi zwine vho ḓela zwone vhunzhi havho hu tshi zwi tshi vha zwi tshi khou ṱoḓa muḓagasi wa dovha wa wana uri vhalwadze vhaṅwe vha nga ri sia sa izwi vhaṅwe vha tshi ngavha vha na malwadze ane vha fanela u ṅwa maḓi zwine zwa ita uri vha sale vha tshi khou ri sia.

Zwi ne zwa itea arali muthu a na nyimele ya shishi ya mutakalo wa muhumbulo fhethu hune ahuna zwibadela zwine zwa itea ndi zwa uri muthu wonoyo u sokou sala a tshi khou tshila tshitshavhani husina thuso ine a khou i wana lune kanzhi wa wana uri muthu wonoyo ha ngo lugela u tshila tshitshavhani sa izwi a tshi nga vha a khombo kha ene muṋe na kha vhaṅwe vhathu.

Zwine zwa itea ndi zwauri vhathu vhane vha vha tsini na honoyo muthu vha fanela u founela ambuḽentse hu itela uri i ḓe i mu dzhie uri muthu wonoyo a kone u wana dzilafho lo teaho.

Insulin i thusa uri muthu ane avha na vhulwadze ha swigiri avhe na swigiri yo linganelaho muvhilini hu itela uri a kone u vha na mutakalo wavhuḓi.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhalwadze vha fole miduba mihulu vhuongeloni sa izwi vhunzhi havho vha na malwadze o fhambananaho ane kanzhi a vha a shishi zwine zwa nga sia malwadze aneyo a tshi khou ṋaṋa kana vha tshi khou ri sia.

Ipfhi mutakalo ḽi amba uri u fanela u wana thuso yo teaho kana u kona u swikelela u wana dzilafho ḽo fanelaho nga musi wa musi u tshi khou vhaisala kana u sa kho ḓi pfha zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona unga kha vhuongelo ha muvhuso ya nnyi na nnyi ṋetshedzo ya mishonga ndi vhona i si ya vhuḓi vhunga kanzhi mishonga iyo u tshi nga wana i tshi khou shotha lune manese kana vhathu vhane vha shuma hanefho sibadela vha sokou fha mishonga muṅwe na muṅwe sa izwi mushonga une vha fanela u fha wone u tshi vha u siho kanzhi.

Lutendo lwa sialala kanzhi lu ṱuṱuwedza tsheo dza u ya kiḽiniki sa vhunga vhathu vhane vha tenda kha zwa sialala vha sa tendi uri dzilafho ḽa musalauno ḽi nga vha i lafha zwine zwa ita uri vhathu vhane vha tenda kha zwa sialala vha sa ye kiḽiniki musi vha sa khou ḓi pfha zwavhuḓi vhunga vha tshi tenda uri ndi zwa sialala fhedzi zwine zwa nga vha tshidza.